E nngwe ya ditsela tsa ka pele ebile tse bobebe tsa ho bula account, ke ho e etsa online. Le ha feela o tla tlameha hore o ye bankeng hape ho lo lata card, empa o ka kgona ho ipulela account ya hao ya banka online. Ebe e nngwe ya ditsela e ke hlolang ke bona ebile se ati-atile haholo, ko re o bone o fumane basebeletsi ba dibankeng ba le ditsing mona tsa dishopong ba dutse ka tafolenyana mono. Ba tla kgona ba kgona ho thusa batho ha e le hore ba batla ho bula account empa ha ba batle ho ya bankeng. Ba kgona hore ba ba bulele account hona mono ebe se bile ba ba fa karata ya bona ka ona motsotso ona ono ha ba qeta feela ho ba bulela. Ke tsona ditsela tse ke di tsebang tseo.

O tshwanetse ho kena App-ong ya hao ya banka e be o kenya nomoro tsa hao tsa sephiri. Ha o qeta ho kenya nomoro tsa hao tsa sephiri, o tlo sheba mo ho ngotsweng transfer. Mo ho ngotsweng transfer moo, ke teng moo o tlo kgona hore tjhelete ya hao e ka account-eng ya hao ya poloko, o e fitisetse moo account-eng ya hao eo batlang ho e kenya teng, mme hao qeta ho etsa jwalo, e tlo o batla hape nomoro tsa hao tsa sephiri. O tla bo di tobetsa ebe hao le jwalo o tla fumana molaetsa o tjhong hore transfer ya hao e etsahetse.

Ho tsetela tjhelete ya hao meahong ya khiriso ho bohlokwa ebile ho ka o thusa haholo, hobaneng ha o sheba ha ho na mahlakore a mabe hakalo tsetelong ya hao ya tjhelete meahong ya khiriso. Empa ke mahlakore a matle feela, batho ba hlola ba ba ba hloka bodulo mme ha ho le jwalo, ho bolela hore ha wena o na le bodulo ba hore o ba fe. Le bona ba na le tjhelete ya hore ba o fe, ka hoo tjhelete ya hao e kgutlela hape ho wena. O kgona hore o ka dula feela wa se sebetse, tjhelete ya hao ya ho sebelletsa. O fumana bahiri ba tulo, o fumana tjhelete ya hao e kgutlele ho wena ebile e phetha-phethahile.

O ka kgona hore o kenye kopo ya dithuso tsa UIF online, ho u-filing. O kgone hore o kenye kopo ya hao moo. O kgona hape le hore o sebedise USSD number ho kenya kopo ya hao ya UIF. O mong wa mokgwa ke hore o ye diofisiring tsa Lefapha la Basebeletsi o lo kenya kopo ya hao teng. Mekgweng ena kaofela ke bona e ka re o kgonang hore o etsehe ka pelenyana, ke wa hore o kene u-filing. Empa le wa ho ya diofisiring o kgona ho thola thuso le tsebonyana e e batsi hore ho hlokahala eng.

Hang ha ke qeta ho patala tjhelete ya teng, nka sheba hore na ditlhokong tsa ka tsa kgwedi nka kgona hore ke notle difeng. Hore ke be le bonyanenyana bo nsalletseng. Haebaneng ho na le tse ke sa kgoneng ho di notla nka kopa e mong wa lelapa kapa e mong ya metswalle ya ka hore ba mpe ba nthuse for kgwedi ena. Mme ha se dintho tsa ka di ntsamaela hantle ke le ke se ke lokisitse boemo ba ditjhelete tsa ka. Ke tla ba patala hape e be ha ke sa kgutlela hape dikadimong.

Ah-eh mokgotsi tjhelete ya bo matjhonisa yona ha ya loka hohang, hobaneng le tswala ya teng e hodimo-dimo kwana. Tswaleng ya bona ba nka fifty percent ya tjhelete eo oe kadimmeng. Empa ha o ka ya bankeng wa lo botsa wa thola lesedi ka hore o tla etsa o hlokang ho o ka e kenya kopo ya personal loan o tla thola thuso e betere ho feta ho ya ho bo mashonisa. Hobaneng jwanong sekoloto sa bo mashonisa ha se fele. Ha o patala hanyane, tswala yona e ntse nyoloha, empa bankeng ba kgona hore bao etsetse moralo wa hore o tla ba patala jwang, ebile letswalo ya bona e ntse e sa nyolohe. O ka nka dikgwedi tse tharo ba patala. Tswala ya bona e tla be e dula e ntse le hona moo, e sa nyoloha.